Awa abatjhayeli bamateksi abatjhayeli ngebelo elifaneleko endleleni. Uthola abanye abosomatekisi batjhayela ngebelo eliphezulu khulu okungakafaneli ngathana batjhayela ngalo.

Lokha umuntu ayokukhwela ibhesi akukafaneli bona aphathe iinkhali ezingaba yingozi kuye nofana kilaba ayokukhwela nabo ibhesi.

Abatjhayeli bamathraga kufanele bakhambe nabantu abazobagada nofana abatjhayeli bamathraga kufanelwe banikelwe iinkhali ezifana neengidi kobana bazivikele nabo eendleleni.

Ukukhutjhulwa kwentengo yeembhesi kubalimaza khulu abakhweli babo eenkhwanyeni abasebenzi emakhwitjhini ngombana lokha nakukhuphuka ibhesi akutjho bona nalaba ababeregako bayabakhuphukisela imali, yeke-ke imali le angeke isafana nalokha begodu angeke isanela zoke izinto ebegade izanela lokha ibhesi ingakakhuphuki.

Lokho kuzokurhelebha bona kuphunguke neengozi eendleleni ezenziwa ziimbhesi ngombana uyabona amalanga la iingozi ezirhageleko khulu ziingozi zeembesi. Yeke-ke iimbhesi nazinganikelwa iindlela zazo lokho kuzokwenza bonyana kuphunguke iingozi endleleni nazo zibe nokuphatheka kuhle endleleni.

Abatjhayeli bamathraga kufanele bahlale baqaphile endleleni, bavale iminyango namafesideri wamathraga begodu bakhiye. Bangakhambi bajama nanoma kukuphi bazingenisele ukuzifundisela ukuzivikela endleleni lokha nakutlhogekako. Umuntu aberegise indlela ayaziko bona indlela leyo iphephile.

Iye, ngombana iimbhesi ezikhamba amabanga amade azibizi intengo ephezulu khulu kunabosomatekisi.

Awa, amarenke wamatekisi eSewula Afrika awakahlwengi. Ngilawo nalawo abalekako ongawathola bonyana ahlwengile kancani kodwana okunengi khona, awa.

Ubuhle bokukhamba ngebhesi kukobana ayibizi khulu begodu ayikhambi ijama nanoma kukukuphi, ifika masinyana begodu lapho osuke khona usuke uyokuhlika endaweni le oya kiyo ngesikhathi lesi.

Amatayere wethraga kufanele atjhugululwe njalo ngemva kwesikhathi esifitjhani nangaphambi kobana ithraga ikhambe amabanga amade.

Kungithinta khulu njengomkhweli webhesi ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi wokukhwela ibhesi ngoba lokho kutjho ukuthi kufanele ngifake enye imali ngaphezulu kwale ebegade ngithenga ngayo, yeke lokho kuzongidla khulu ngesikhwameni.

Abatjhayeli abakhamba ngeenkoloyi zabo intengo yeembaseli ibaphethe kumbi khulu ngombana ikhuphukile begodu abasakwazi nokobana bathele iinkoloyi zabo amapetroli nomkhana ama-diesel aneleko kobana bathathe amakhambo wabo.

Ubuhle bokuthatha ikhambo ngesiphaphamtjhini kukobana isiphaphamtjhini sifika msinya begodu senza izinto zibe lula.

Awa, lokho sikubona ngokobana kube neengozi ezinengi ezifaka amathraga ukhombisa bona amathraga la akakhambi ngendlela ekufanele akhambe ngayo endleleni enguthelawalisa i-N one.

Urhulumende angabasiza ngokobana ezwe iinlilo zabo abaqalelele nangeensiza abazidingako begodu abenzele imizila yabo lapho abazokukhamba kuhle khona bangatshwenyani namuntu.

Ubungozi kukobana kuba neengozi ezinengi eendleleni, njengokutjhayisana kweenkoloyi begodu nabantu abasuka kude abafika ebusuku lapho abaya khona, bathola bonyana babanjwa ikunzi neembhesi ziyajanyiswa zithathelwe iimpetroli ngonobangela wamakhambo amade nokufika ilanga selitjhingile.

Iye kuyasiza ukuthi ithraga lihlolwe ngumakhenikha ngaphambi kokuthi lingene indlela ngoba lokho kuzokurhelebha nokobana likhandele iingozi nofana iinkinga nangabe ikhona ikwazi ukukhandelwa.

Abatjhayeli beembhesi ezikhamba iindlela ezide kukobana balandele imithetho yendlela begodu bazi nokobana balalele abakhweli babo.

Iye, ngombana amathraga la ayakwazi bonyana abhadele ama-toll gate lokho ekuhlumisa umnotho wenarha.

Kungabasiza ngokobana nabo bakwazi ukuzikhwela iimbhesi ngaphandle kokulimaza iinkhwama zabo.

Awa, amathraga athutha ipahla ku-N one akazitjhayelisi kuhle ezinye iinkoloyi ngombana abanga neengozi ezinengi.

Isilinganiso sebelo esifanele sibekelwe iimbhesi eendleleni ekhamba zona zodwa kungaba makhilomitha angamatjhumi amathathu i-iri.

Ukwehliswa kwentengo zokukhwela iimbhesi kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona basebenzise iinthuthi zomphakathi ukuya emsebenzini ngombana lokho kuzobasiza bonyana bakwazi ukubeka imali begodu bangasaberegisi imali enengi ukuya emberegweni.

Awa akukalungi bonyana iinteksi zilwisane nezinye iinkhampani zeenthuthi zomphakathi nazehlisa intengo ngombana nabo ikhamphani le banekambiso yabo abakhambisa ngayo ikhamphani yabo yeke-ke iintekisi nazo kufanele zihlele indlela elungileko ezokufaka imali emnothweni wabo.

Zeemvakatjho neenkhwelo ziyakwazi ukuthuthukisa umphakathi begodu zikhuphule nomnotho womphakathi zenze namathuba womsebenzi emphakathini.

Amathikithi wokukhamba kweembhesi uyawathola emavikilini amakhulu angemamolini.

Uyakwazi bonyana uzibize zikuthathe zikuse lapho ofuna ukuya khona begodu uyakwazi bonyana ukhwele uwedwa ngaphakathi kwayo.

Ubudisi bokukhamba ngeenkhweli lezi kukobana ubulelesi sele budlange khulu ngeenkhweleni lezi, yeke-ke uhlala usevalweni bonyana kungenzekalani.

Abatjhayeli bamathraga kufuze bakhambe ibanga elingaba ma-iri amabili ngaphambi kobana baphumule ngemva kwama-iri amabili kufanele bathole ukuphumula balule ingqondo begodu balule nezandla.

Mina ngicabanga bonyana okuhlukumezako ngokukhamba ngebhesi ngamalanga ukuya emsebenzini, kukobana ibhesi ikhamba ngesikhathi esisodwa yeke-ke nakungenzeka bonyana uvuke lada ungayitholi ibhesi yesikhathi leso, kuzokufanele bonyana ulinde ibhesi yesikhathi esizako yeke-ke lokho kungakwenza bonyana ube lada emberegweni nokungaba yinto embi khulu.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri kukobana ibhesi iyikoloyi ekulu kulu yeke-ke lokha nayikhamba lapho kunganasikontiri khona, iyatjhegeza begodu ayikhambi kuhle.

Ukwenzela iimbhesi umzila wazo zodwa edorobheni kuzokusiza bonyana zikhambe kuhle ngaphandle kokuphazanyiswa yeke-ke labo abakhwele iimbhesi ngonobangela wokobana bafike emsebenzini, bazokwazi bonyana bafike emsebenzini ngesikhathi.

Nakwenzekako bonyana uphatheke ngaphakathi kwebhesi ekhamba ibanga elide, lokha nawuthole umtjhayeli onehliziyo begodu onesineke, uyakwazi bonyana umbawe bonyana nakunesitopo esilandelako lapho kunendlwana yokuphumelela bonyana ajame khona ukwazi ukugijimela khona kodwana nawuthole umuntu onganaso isineke nophela ihliziyo, akunangenye indlela, kufanele uhlale ulinde kuze kufike lapho ikhambo liphelela khona.

Mina ngicabanga bonyana unobangela wokuthi kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi kukobana iimbaseli namafutha nazo ziyakhuphuka. Nangikhuluma ngamafutha, ngikhuluma ngalezi ezibizwa ngokobana ma-petrol nama-diesel, lokhu orhelebha bonyana iinkoloyi zikwazi ukukhamba kuhle.

Ngicabanga bonyana ibanga lokobana abantu bakhethe iinkoloyi ezizijameleko kuneenkoloyi zomphakathi, kukobana eenkoloyini zomphakathi kunehlangahlangano khulu begodu akunaso i-space sokobana uzicabangele, awukghoni nokuhlala kuhle begodu kunemidlhadudlhadu amanengi yeke-ke lokha nawuhlezi ekoloyini ezijameleko kungani abantu abanengi, uthola ukuthula, ukwazi nokobana wenze nanoma yini oyifunako.

Intengo yeembaseli iwathinta khulu amahlelo wokukhamba nofana wokuvakatjha nomndeni wami ngombana kwesinye isikhathi, asikghoni bonyana sikhambe amabanga amade khulu siyokuvakatjha ngenca yokobana kufanele sithole imali enengi yokubhadala iimbaseli yeke-ke uthola bonyana ngesikhathi esinye asinayo imali eyaneleko yokobana sikwazi ukubhadela iimbaseli, ukobana sikwazi ukuya lapho esifuna ukuya khona.

Abatjhayeli beenkoloyi bathinteka khulu nakutholakala bona intengo yeembaseli ikhuphuka bangakatjheji ngombana abanye abantu bathi nakuphela inyanga barholile, bathathe imali bayibekele futhi ukuthi bakwazi bonyana bazokuqhuba ngayo bathelele iinkoloyi zabo iimbaseli kuze kufike inyanga ezako yeke-ke nasele kwenzeka bonyana iimbaseli zikhuphuke bangavakatjheji, lokho kubalahla ekubeni imali yabo ingasaneli lokhu ebegade bazitjele bonyana izokwanela khona iimbaseli kuze kufike enye inyanga.

Awa, angiboni bonyana urhulumende kufanele alawule intengo yeembaseli ngombana ngicabanga bonyana i-garage nofana iintolo lapho bathengisa khona iimbaseli, ngibo ekufanele bathathe isiqunto sokuphukisa nofana ukwehlisa iimbaseli ngombana ngibo abazithengisako.

Awa, mina angiboni bonyana ikhona inzuzo ngokusebenzisa iinkoloyi ezincani nofana ezizijameleko ngombana ngibona bonyana lokha nawukhwela iimbhesi nofana iinkoloyi zakarhulumende, kuyafana nalokha usebenzisa ezizijameleko ngombana kokubili uberegisa imali begodu ngibona kungcono lokha nawukhwela zakarhulumende ngombana lokho kukwenza bonyana uberegise imali encani kunalokha nawuberegisa ezizijameleko nakumele uzithelele wena iimbaseli.

Ukukhutjhulwa kwentengo yamathikithi kungithinta khulu njengomkhweli webhesi, ngombana imali ebegade ngiyiberegisa lokha ithikithi lisese ngaphasi, angekhe isafana nale esele ngizoyiberegisa nje. Yeke-ke lokho kuzokwenza bonyana iindleko zami zitjhode begodu imali ingitjhodele, ngombana sengithatha enye ngingezelele ekuthengeni ithikithi lebhesi.

Ngicabanga bonyana unobangela wokobana, intengo yamathikithi wokukhwela ibhesi ingehliswa lokha nakwehliswa intengo yeembaseli. Kungombana ayinakwenza lutho neembaseli zebhesi, labo abathengisa amathikithi bona bazenzela inzuzo yabo, abaqaleleli ekutheni iimbaseli zikhuphukile nofana zehlile na.

Ukukhutjhulwa kwentengo yeembhesi, kubalimaza khulu ngeenkhwanyeni abakhweli bazo abasebenza emakhwitjhini, ngombana uthola bonyana imali le esele bathenga ngayo ithikithi seyingaphezulu khulu. Abasakwazi bonyana bakwazi ukupetjha ezinye zezinto ebegade bazenza, okufanele bonyana banakekele imindeni yabo ngazo. Yeke-ke lokhu kuyabalimaza khulu ngesikhwanyeni.

Kufanele lokha nakuzokukhutjhulwa intengo yamathikithi wokukhwela iimbhesi, abantu laba abathengisa amathikithi wokukhwela iimbhesi, baphe abakhweli isikhathi sokobana bakhulume nabaphathi babo, bonyana izinto sele ziyatjhuguluka. Begodu izinto sele ziyakhwela ukwenzela bonyana babangezelele imali yomrholo, ukuze nabo bazokwazi bonyana bakwazi ukuthenga amathikithi webhesi begodu bakwazi nokunakekela imindeni yabo.

Engibona bonyana kufanele kuqalwe ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yokukhwela ibhesi, kukobana ngibaphi abantu abakhwela ibhesi khulukhulu, njengokubona kwami ngibona kwanga abantu abakhwela iimbhesi khulukhulu babantu bemakhitjhini. Yeke-ke kufanele baqale bonyana imirholo erholwa babantu bemakhitjhini le ingangani, ukuze bona bakwazi ukukhuphukisa intengo yokukhwela kweembhesi. Lokha nababona kukobanyana ilungele bonyana ingabhadela intengo etjha yokukhwela kweembhesi, lokho kungaba kuhle bonyana bayikhuphule.

Iye, kungaba kuhle bonyana urhulumende angenelele, lokha iinkhamphani zeembhesi nazikhuphula iintengo ezibhadelisa abakhweli. Ukobana bakwazi bona bonyana umnotho wenarha ngalesosikhathi, ukhamba njani begodu nabakhweli laba ngeemalini bakhamba njani. Kobana bazokwazi bonyana bazikhuphule nofana bangazikhuphuli. Nakube kuyenzeka bonyana urhulumende angabafakela isandla, sokobana abarhelebhe ngekubhadaleni iimbhesezi lokho urhulumende angakwenza.

Iye, ngicabanga bonyana ukwehliswa kweentengo zokukhwela iimbhesi, kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona basebenzise iinthuthi zomphakathi ukuya emsebenzini. Ngombana lokho kuzabe kobanyana ababeregisi imali engaphezulu kunalokha nabayokuthenga iimbaseli. Yeke-ke lokho kuzokubasiza bonyana bonge imali enengana, lokha nabasebenzisa iinthuthi zomphakathi kunalokha navane basebenzisa iinkoloyi zabo.

Ngicabanga bonyana into eyenza bonyana ikhutjhulwe intengo yokukhwela ibhesi, kusuke kubujamo bomnotho, uthola bonyana iinkhamphani zeembhesi azisenzi imali eyaneleko. Yeke-ke lokho kubenza bonyana bakhuphule imali yokukhwela kweembhesi.

Angicabangi bonyana bayacatjangelwa abantu abadosa emhlweni, nakukhutjhulwa iintengo yabakhweli beembhesi. Ngibona kwanga seyiyakhutjhulwa nje ngaphandle kokutjheja, ngombana iimbhesi lezi sengibona kwanga sebayakhuphula ngaphandle kokubacabangela abantu, bonyana ngekhe babe nayo imali eyaneleko yokubhadela intengo etjha yeembhesi.

Intengo yokukhwela iimbhesi ezikhamba amabanga amade, angiboni zikhambisana kuhle nalobu ubujamo bomnotho umphakathi okibo. Ngombana ngibona bonyana iimbhesi ezikhamba amabanga amade, ziyadura lokho akubarhelebhi ngalutho abantu abanganayo imali eyaneleko yokobana babhadele iimbhesi lezi.